Kwinkampani yezosizo lwezempilo kamalumekazi sasilindele olukhulu kakhulu njengoba ayese ngozini yemoto. Sasilindele ukuthi bamnikeze igumbi lakhe yedwa lapho azohlala khona ngayedwana, hhayi nabanye abantu. Siphinde silindele ukuthi bamtholele umuntu wakhe yedwa othi yena siqu ozomnakekela, ongeze ukunakekela abanye abantu, kodwa uzohlala naye isikhathi, ngaso sonke isikhathi mayemdinga, mayenyakaza nje abe seduze kwakhe. Siphinde silindele futhi ukuthi uma esethe ukululama esekwazi ukusukuma bambhekele umuntu noma umlekeleli ozokwazi ukumvocavocisa amathambo omzimba wakhe ukuze ajwayele ukuhamba, ajwayele ukululama. Sasilindele futhi nanokuthi ukudla ababe zomnikeza khona kwakuseqophelweni eliphezulu, ukudla okuphekwe ngokucophelela, okudla okufaka phakathi imfino, ukudla okufaka iy'thelo, ukudla mhlampe ayezokuthola kanye ngosuku.

Sengihlalile-ke nomshwalense wenu isikhathi eside, bengisacela ukubuza ukuthi mhlampe umuntu ukhululwa mase kunjani noma uhoxisa maku sekunjani? Ngiye ngizwe kweminye imishwalense kuthiwa umuntu mhlampe uyakhululwa ekukhokheni mhlampe ngenyanga yeshumi nambili enyakeni, uma kuwukuthi ube khokha kahle zonke lezi y'nyanga lezi, yena-ke ngeke basamkhokhisa kwinyanga yeshumi nambili. Noma ngesinye isikhathi kuye kuthiwe umuntu uyahoxisa ukukhokha makungathiwa usehlale nomshwalense, noma nenkampanini yenu izinyanga eziyishumi nambili waphinde wahlala nani iminyaka eyishumi nambili, niye nimkhokhise nje izinyanga eziyisithupha kulowo nyaka kuphela bese kuthi lezi ezinye-ke iy'nyanga eziyisithupha akay'khokhi. Ingabe nina nenza kanjani-ke?

Ukukhokhela esinye isikweletu usebenzisa esinye isikweletu semalimboleko angiboni kuwumbono omuhle, angiboni neze kuwumbono omuhle ngoba lokho kungase kukujoje usugcina sujojeka ukuba udale iy'kweleti ey'ningi. Uzothi uma ugcina futhi ungasakwazi ukusikhokhela lesi kade usiboleka ngoba ufuna ukukhokhela lesi esinye, uzogcina futhi uthathe esinye ngoba uthi ufuna ukukhokhela lesi esingaphezu kwalokho. Okulokhu kungagcina kungcolisa igama lakho, ugcine ungakwazi nhlobo ukuthatha izinto ey'balulekile njengendlu, noma imoto mawusukudinga ngaleso sikhathi. Mawuthole ukuthi uyakudinga ngampela ngampela kuleso sikhathi leso awubusakwazi ukuthatha ngoba igama lakho lisuke selingcolile. Ngakho ngibona kuwumbono omuhle kakhulu ukuthi ukhokhele leso sikweletu sakho usiqede, noma sikuhlula akudingeki uze uthathe esinye isikweletu kodwa kufanele usikhokhele lesi onaso kuqala usiqede ngaphambi kokuba uthathe esinye, noma siyogcina singasekho isidingo sokuthi usithathe.